Ke ile ka mo tshepisa hore tjhelete ya hae ke tla e kenya hang ha ke fumana mokotla wa tjhelete oo ke o siileng ntlong. Mme ke la kopa hore a mfe account number ya hae moo ke tla mo kenyetsa teng tjhelete ya hae teng. Mme ka mofa dinomoro tsa ka tsa mohala, le nna ka nka tsa hae. Hwa ba le tumellano ya hore tjhelete ke tla mo kenyetsa hang feela ke fumana mokotla wa ka wa tjhelete o ke o siileng lapeng.

Hobane taxi ya sekorokoro e beha bapalami tsietsing. Taxi e sa lokelang hoba mmileng e beha bapalami tseleng hobane hang feela ha e ka kena ka kotsing, bapalami ha ba bonneteng ba hore ba tla phela na? Mme taxi tse jwalo di lokela ho emiswa ho tsamaya. Ha di a lokela hoba mmileng.

Ditekesi tse seng mmileng empa di le mmileng, di-licence di e dumella hore ebe mmileng. Hangata banga ba tekesi tseno, bana le batho ba sebedisanag le bona. Bao eleng balaola sephethephethe. Mme ke bakgotsi ba bona, ke bona ba ba thusang hore ba fumantshwe di-licence tsa tekesi tsa bona le ha di se mmileng.

Mme, morwalo wa hao o theohile le mohlankana e mong a theohileng pele ho wena. Ke mo bone a kuka di, mekotla e mengata mme ne ke nahana hore ke ya hae. Empa ka tsela eo o hlalosang ka teng, ke a hlokomela hore merwalo eo ene e se ya hae kaofela. E meng ya yona ene e le ya hao. Ha ke tsebe hobaneng ha e ntse jwalo? Empa nomoro tsa hae o ka di fumana hoba o ingodisitse pele a ka kena tekesing. Kopa pampiri ya boingodise moo a ingodisitseng teng, mme merwalo ya hao o ka e fumana

Ke rata boemafofane ba Cape Town International Airport. Hobane bo maemong a hodimo, mme e ntle haholo. Le Capetown tje ka boyona kakaretso e ntle haholo, e ya kgahleha.

Ke hopola queue marshal ya Qwaqwa. Ene e hlwekile, mme ene e thusa bapalami hantle. Ene e ba thusa hantle, mme ebile e ba tshwara hantle. Le ditjhentjhe tsa bona e ba fa di felletse, ho sa short-e letho.

Sefofane sene se le setle haholo, le ka hare ne se hlwekile. Mme ne ba tshwere bapalami hantle haholo. Le tulong mono dutse teng, o ne o lokoloha hantle haholo hobane hone hona le sebaka. Mme no kgona ho etsa ntho o batlang ho e etsa ka nako e feng kapa efeng o batlang ho e etsa. Mme le ba thusang bapalami ka hara sefofane, bane ba buiseha.

Ka le leng la matsatsi ilare ha ke palame tekesi, ho ile wa ba le motho ka hara tekesi mono fumaneha hore o palame tekesi e yang moo yena a sayeng teng. Mme motho oo ka hara tekesi eo o kentswe ke mokganni wa tekesi. Mme a mo bolella maka a re, tekesi eo e ya sebakeng a yang ho sona empa e saye moo. Ho ile hwa kwatuwa ka hara tekesi, mme hwa ba le qabang ya mantswe pakeng tsa mokganni le mopalami. Qabang eo ya bona mara e la rarolleha, ka ha mokganni wa tekesi o ile a kgutlisa tjhelete ya mopalami mme a mo bolella hore tekesi ae batlang o tla e thola kae?

Nako e hantle ya ho lokisa mmila, ke nako ya hara selemo moo sephethephethe se leng siko ka bongata. Mme tsela e hle e lokiswe, e lokisetswe nako eo moo sephethephethe se tlobang se ngata teng haholo. Eleng nako ya paseka le ka Tshitwe ha batho ba ya mahaeng.

Ee, ke ae sebedisa Metrorail ebile nka eletsa motho e mong hore ae sebedise hore o tlo kgona ho boloka tjhelete. Hobane Metro Rail ha e ture, ebilane e sebedisa nako, e tsamaya ka nako. O tseba nako eo o tlo fihla ka yona moo o yang.